Isimo sezulu singayithinta ngokukhulu ububi uma wukuthi lingana kakhulu ngokungafanele, ngoba lapho iyitshalo ziyaye zithole ingozi noma zidicileleke phansi, zingavundi kahle ngendlela efanele. Ngakho-ke isimo sezulu siyaye sibuye sidicilele phansi iyitshalo uma wukuthi lina kakhulu. Kanti-ke ngendlela, kufanele line kahle kuze iyitshalo zizovuna kahle.

Elapha, uZenani Msweli eyi umakhelwane, Nkosi yami, umakhelwane wami. Le nhlabathi, wathi uma-ke eqala nje, esanda ukuzoqala ukutshala le nhlabathi impela beyingavundile, ibingekho kahle for iyitshalo. Kodwa-ke ngobuchule bakhe nolwazi lwakhe, wasizakala-ke wathola ulwazi oluhle, olunzulu. Wakwazi-ke ukuthi eyenze, ethole izinto ezizomsiza eyifana nomanyolo. Uthe uma sekaqeda lapho, sithe sibuka, hawu, gwicici nazi iyitshalo seziyavuna. Le nhlabathi sayibona-ke lapho ukuthi hhayi, isikulungele ukuthi manje ingabamba ukuthi manje itshale. Konke lokhu amandla akhe uMsweli. Hawu, siyabonga kuZenani bakithi. Sibonga ukuthi nje impumelelo le ayenzile, ngathi-ke izosenzela ukuthi sithuthukise iyimpilo, sitshale sivume, sibone ukuthi isiphi isimo esingasiguqula emakhaya, sixoshe imbuya ngothi.

Hhayi cha, angiboni uyiqondile lapho ngoba, umuntu loyo owayengahileleki akulula ukuthi engabuye futhi, eqonde ebe enze ubulungiswa ehlulekile ukwenza ngaphambilini. Ngakho-ke, uma kuwukuthi uzowabiwela umhlaba, uzophinde futhi enze lokhu akujwayele, ebe wumbuka, ngoba amambuka ahlale ekhona. Manje uma akazowabiwela umhlaba enjalo, cha hhayi, uzobe elethe nje inkinga kuleyo ndawo noma lowo mphakathi.

Ebengingakwenza ukuthi ngithole kuqala umgombo nolwazi lokuba, laba bantu abahlala lapho abafuna ukubuyiselwa umhlaba, ngabe beke bahlala la, noma abazali babo, noma ogogo baba, nomkhulu babo, ngilandele umlando, ngithole bonke ubufakazi, ngiqoqe bonke ubufakazi ukuthi ibona abafanelekile yini ukuba babuyiselwe umhlaba. Hhayi ukuthi umuntu evele ekutshele nje ngomlomo ukuthi hhayi ngicela ukubuyiselwa, mina ngangihlala la, kumele uthole ubufakazi. Ngiwumholi nje ngizofuna ubufakazi obuqinile, nobuqavi ikhanda ukuthi ngizokwazi ukubona ukuthi ngempela ngempela uyena umuntu noma abantu bakhona kuleyo ndawo abebahlala kuyo, noma ngabazali babo, noma okhokho babo, noma ogogo babo, ngaphambi kokuba babuyiselwe umhlaba. Nokubheka nje abantu ukuthi bayisimo kanjani ngoba akufuneki kuvele nje uthathe umhlaba uwunike umuntu isinomikanjani.

Yebo, ngiyacabanga ukuthi kufanele kube nemingcele lapho. Iyilwane nazo uma wukuthi uthatha ukubheka ngeso elijulile, uyazibona ukuthi nazo, zinemizwa, zinayo inhliziyo, ziyazwela futhi nazo ziyakhathala. Ngakho-ke angeke uthathe isilwane isiloku usisebenzisa, usisebenzisa usuke usigqilaza ngokweqile futhi uma uzosithwalisa imithwalo engaphezu kwamandla aso, noma usihambise amalanga, noma iyinsuku singadli, mhlawumbe singaphuzi namanzi, kuyisilwane nje sokuhamba. Ngakho-ke, nami ngiyacabanga vele kufanele kube nemingcele yokuthi singathwala imali engakanani, noma zingasebenza isikhathi esabelwe kangakanani. Kumele zinikwe isikhathi sokuthi cha, uma kuwukuthi kumele namhlanje sihambe nje, mhlawumbe u-eight hours, kumele sihambe nje u-eight hours, bese siyaphumula ngoba naso isilwane, sokwazi ukuthi ngakusasa sovuke sinamandla. Ungathi uhamba naso, ngelinye ilanga sibesesiqukeka nje endleleni, sesiphalaphala khona lapha, yingoba usuke ungasinakekeli. Ngiyacabanga ukuthi hhayi, isidingo sokuthi kube nomingcele ukhona.

Amasu engaba nawo ukuba ngiyothola umanyolo oqavile wesimanjemanje, o-right, ozokwazi ukuthi umelane nezimo zezulu, nezimo zeyinambuzane, futhi eyibuye yibulale umhlabathi. Uma ungathola futhi nalokhu okwazi ukuthi kugweme ukuthi iyinambuzane, nalokhu okudicelela futhi inhlabathi, ukuthi ihlale inhlabathi evundile, iqinile, futhi uthole neyinsiza zalesi simanjemanje zokuba zenza ukuthi noma izulu lingana kangakanani iyitshalo zingamosheki, uzokwazi ukuthi noma uvuna, uvune isitshalo esihle.

Ukuhlolwa kwenhlabathi kubalulekile-ke ngoba, ila khona kuzokwazi ukuthi kusuke sekulungiselelwa ukuthi kubonwe ukuthi indawo ifanele yini ukuthi ungatshala kuyo, ungaze ugcine usumosha imali usutshala endaweni enomhlabathi ongemuhle. Kuhle kakhulu ukulungiselela neyinqumo uzosuke ususithatha entweni osoyibonile eyiyo eyiqiniso ukuthi inhlabathi yakho la osuke uzoqala ukutshala khona, yinhle noma yimbi. Lokho kuhle kakhulu ukuthi uqale uhlole inhlabathi ukuthi yinhle noma yimbi yini, ukuze uzokwazi uma usuqala utshala, uyayazi indawo otshala kuyo, ukuthi iyisimo kanjani, iyisima kanjani khona ingeke ikunike iyingqinamba phambilini. Kuhle ukuhlolwa kwenhlabathi.

Ewu, nami ngiwuMusa impela, ngiyacabanga ukuthi uzizwa ngendlela, eyi ulimele enhlizweni yakhe, ngoba ukutshala, nsukuzonke ulokhu unisela ubuka isihlahla sikhula noma i-sunflower yakhe eyibuka ikhula. Kodwa manje isigcine manje kumosheka ngephutha elincane, nakhona limoshwa wuye futhi, esenze umsebenzi omningi kakhulu esibuka siqhakaza siba sihle, i-sunflower yakhe ayibone ukuthi inhle iyaqhakaza. Ngiyacabanga ukuthi uzizwa ngendlela, heyi udangele naye, mekezizwa ngoba kubuhlungu ukuthi utshale utshale, into uyibuke ikhula bese izogcina isibonisa ubuthakathaka noma ukufa ekugcineni. Lapho awuzizwa kahle, akazizwa nje noMusa, lapho akazizwa nje kahle.